Ha ngwana a tswa bolotsa sepetlele ebe wa petla, mme o tlamehile hore a dule mo a sa tholeng teng, motjheso haholo ka hobane ha thola motjheso, ke mo a sa foleng teng ka pela le dijo a di jang di bohlokwa haholo mme ha tshwanetse ho nwa metsi kapa dinwamaphodi tse ngata hobane o tla tlameile ana ne alo rota, jwale ho bakela hore a se ke a fola ka pele, le hore a ntse a ema ema a tshware phone ebe a sheba dintho tse sa lokelang ho mmeleng wa hae ho ka hlola hore a sa fola ka se ka nako e itseng, e ba metseng yona sepetlele.

Malwetse ao a tshwarang bana ba banyane a ka ba tsoha dibakeng tse fapaneng tsa mmele kapa a amanang le maemo a bophelo ba bona, malwetse a nko le methapo ya moya. Bana ba banyane ba atisa ho tshwara ke malwetse a kang sefuba, ho hema ka thata, kapa sena se.

Ke bona dipapatso, dihlahiswa tsa bophelo tse tshepisang diphethoho tse matla le tse sa hlokehang ka dinako tse ding di ka ba kotsi ebile di baka pherekano ho batho, mona maikutlo aka ke hore tshepo e tlameha ho ba teng motho a nnete ha ho hlokahale hore motho a tshepahale dihlahiswa tse hlokang bo bakeng tse felang kapa dipatlisiso tse tsietsing. Dipapatso tsena tse ngata tse good to be true hangata di sa na ha di sa na thuso kapa di sebedisa bohlale ba batho feela. Ho hlokahala tlhahlobo e cacileng pele motho a sebedisa sehlahiswa le ha e le sefe sa bophelo bo molemo ho batla boitsebiso le tlhahlobo tsa basebedisi ba bang le ho buisana le ditsebi tsa bophelo kapa dingaka. Ho ba hlokolosi le ho se ntshwenya haholo ho sa tlohele hore sehlahiswa se tshepisa eng motho o lokela ho ba hlokolosi ho qoba ho senyehelwa ke tjhelete kapa bophelo ba hae.

Seabo sa ka sa ho fokotsa kgatello ho bomme ba batjha, thuto le tlhatlhobo. Ke fana ka thuto e phethahetseng mabapi le ditsela tse fapaneng tsa dithibelang pelehi le melemo le mathata a tsona. Ke thusa basadi ba batjha ho utlwa hore ho na le dikgetho tse fapaneng ho kenyeletsa di thibelang pelehi tsa mala le katiba kapa tse ding tse senyang mmele o fana ka dithibelang pelehi tse loketseng ke thusa mme ka ho etsa ditlhahlobo ya bophelo le history ya hae, ke mo letsa dithibeleng pelehi tse mo loketseng. Ke hlokomela hore ha o mong a tshwanetseng ho tlameha ho ima, a sa batle ho thusa ho qoba kgatello ya kelello le ya mmele. Tlhokomelo ya kamehla kamora ho re fana ka dithibeleng pele ke netefatsa hore mme o fumana thuso le tshireletso e tswelang pele, ho kenyeletsa tlhatlhobo le ho arabela mathateng afe kapa afe a ka hlahang.

Ka pono ya ka ke bona hore dipetlele tse lekaneng di lekane ka hobane jwale ha ho batho ba bangata hakaalo ba kulang ka kelello, batho ba nang le lefu la kelello ka hobane so ho na le di-social worker le batho ba tsamaya di-therapy session tse teng. Ho ba thusa ho re ba lokela ho ba le ditefello tsa batsofe hore ba buwe ka mathata a bona le tseo ba kopanang le tsona . Ke bona ho le hantle dipetlele di .

Ke ile ka lahlehelwa ke tshepo haholo, ka ikutlwa, ke nyamile, ka hobane ditshebeletso tsa mmuso di ya kgetha le hore ditsamaiso tsa tsona di tsamaiswa jwang. Ke ka ikutlwa ke holomehile. Jwalo ka ha bophelo ba ka bo sa fuwe bohlokwa bo lekaneng. Hape ho hlahisa maikutlo a hore diphethoho tsamaisong ya bophelo di ya kenyelletswa ho eketswa ha basebetsi, disebediswa, le mekgwa e ntlafatsang ya ho amohela bakudi ba tshohanyetso. Empa hape sena se ka ba monyetla wa hore ba batla ho kenya letsoho phetohong, ho buwa, ho ngolla ditlhoko hoba baholong kapa ho kenella dipuisanong tsa setjhaba mabapi le ka moo ditshebeletso tsa bophelo di ka ntlhafatswang ka teng. Ke taba e bohloko, empa hape e bontsha ka moo ditshebeletso tsa bophelo tsa mmuso di hlokang tlhokomelo e kgolo le diphetoho tse hlakileng ho netefatsa hore bophelo ba batho bo tshireletsehile.

Honwa kofi le sirilamun ho fokotsa mafura le mokhaba ka pele. Nna ha ke dumellane le seo ka hobane ma coffee e na le khafeine e ngata ebile sirilamunu e tla o etsa o phakise o theohe mmeleng. Ha di kopane, ha di a lokela mmele wa hao ebile di ka etsa pelo ya hao e shape ha nyane tseo di ka o bakela makulo a mang a sa hlokeheng mmeleng. Motho o tshwanetse hore a lo ikotlolla marapo a ishodile ka hobane ha o bohlokwa haholo hore o be o theose mafura a ho sebedisa kofi le seery. Ka hobane dilo tseo ha di hlakane, ha di ntshi mohala o motle bophelong ba hao o ka nyekelwa ke pelo kapa wa theoha metsi mmeleng. Hoo ho tla o bakela hore o ye sepetlele boekelong ba hobane o tlabe so na le low blood.

Batjha bao ke tla ba hlaha lema ka tsela e hlomphehang, empa e tiileng, e ba rutang ka boitshwaro bo nepahetseng. Batjha le ke ke la hlola le itshwarella ka tsela ena e sa amohelang ho batla mosebetsi ke ntho e loketseng, empa ho tswafa kapa ho leka ho qhekella ho fumana tjhelete ya batsofe ha se tsela e nepahetseng. Tjhelete ena e reretswe ho thusa batsofe ba hlahelletseng, ba hlokang tlhokomelo le phomolo. Kamora dilemo tse telele tsa sebetsa tsa thata, ho inkela kamano kapa bo Product Boshodu ke ho nka se sa hao le ho iphapanyetsa bohloko bo batsofe ba bang ba phelang ka bona letsatsi le letsatsi di lokela ho ba le boikokobetso le ikemisetse ho sebetsa ka botshepi ho fumana le ho haha bokamoso ba lona ithuseng le sa le ba banyane jwale ka hobane batho ba baholo ba tshwere ka thata bophelong.